Zisiza kakhulu abantu abahlala, pheqelezi, in remote areas, lapho ukudla okunomsoco noma ngithi ukudla, pheqelezi, oku-fresh, akutholakali kalula. Futhi ukudla okusethinini kuhlala isikhathi eside kakhulu, kungayenzeka umnyaka kusukela enyakeni wokuqala ukuya eminyakeni emihlanu, ukudla okusethinini kuhleli kungamosheki. Lokhu kuvikela ukuthi abantu bangalahli ukudla ngenxa yokumosheka.

Abalimi abasafufusa bangathola imishini yokulimala yesimanje eshibhile kakhulu, pheqelezi njenge-livestock pregnancy test, water pump debagging machine, evolution tester, egg incubator, levers, wedges, screws, wheels and axes, kanye nama-pulleys. Ngiyathemba ukuthi le le mishini izonceda kakhulu kubalimi abasafucuza ukuze bathole izinto zabo kahle, balime kahle futhi kube lula kubona ukuthi bakwazi ukulima ngoba badonsa kanzima ekulimeni kwabo. Ngiyathemba ukuthi le mishini izosiza kakhulu.

Abasafufusa kukhona ubuchwepheshe obungabizi kakhulu obungabasiza ukuze bakwazi ukulima. Ngizowabiza amagama imishini abangakwazi ukuthi bay'sebenzise, pheqelezi, ama-livestock pregnancy test, water pump debagging machine, evolution tester, egg incubator, levers, wedges, screws and axes kanye nama-pulleys. Lokho-ke kuzosiza abalimi ukuthi bakwazi ukulima ngenani eliphansi ngoba abalimi abaningi abasafufusa badonsa kanzima, ekutheni abakwazi ukuthenga imishini ebizayo, le yesimanje manje esetshenziswayo manje. Ngakho-ke le mishini engiy'khulumile, izonceda kakhulu kubalimi abasafufusa.

Izinhlobo zemifino ezitshalwa kakhulu ngakithi oklabishi, obhatata, ama-carrots, ispinashi, ithanga nokunye okuninginingi imiphathelo eminye, izithelo, obhanana, o-aphula, ama-olenji, ummbila, kuningi futhi kunempilo kakhulu okutshalayo lapha ngakithi.

Izinto engazenza ukuqinisekisa ukuthi imbewu yam ihluma kahle, ngangithi nsuku zonke, ngithele amanzi, nginisile izitshalo zami ukuze itshalo zami zibe nosomco zikhule kahle futhi zibe namandla okukhula mihla namalanga. Bengisebenzisa-ke bengisebenzisa imishini yami ukuthi ngikwazi ukunisela mhlawumbe ngithi ukhulisa zona iy'tshalo zami. Njengani? Pheqelezi ama-harvesters, irrigation, ama-traitor, nama-ploughs, nama-seeders. Konke lokhu bekunginceda kakhulu, kungisiza kakhulu ukuthi ngikhulise imbewu yami ihlume kahle futhi iqhakaze. Yingakho ngithi kubalulekile ukutshala.

Inqubo yempova yomoya, pheqelezi, wind pollination process, ingaba nomthelela omubi kakhulu ezinganeni zesikole ikakhulukazi abafundi besikole samabanga aphansi. Kungaba nomthelela omubi kakhulu ngoba uma kushiswa izinto lapho esikoleni, lowo moya loyo ungagulisa zona izingane phinde futhi ubulale izitshalo ezikhona phakathi kwegceke lesikole. Izitshalo ngisho njengeyihlahla, utshani, izithelo nemifino mezikhona phakathi kwesikole. I-wind pollution ayilunganga kakhulu ezinganeni zesikole, kungaba nomthelela omubi kakhulu. Yingakho ngithi kumele kuze, phecelezi, i-solution yokuthi ivinjwe nsuku zonke noma nkathi zonke esikoleni.

Uma uhlela ukulima noma phecelezi planting, okubalulekile uku-assess-a umhlaba wakho, ukhethe ama-crops afanele i-climate nenhlabathi. Futhi kubalulekile ukuthi umuntu abe nolwazi nkathi kuba lula kakhulu ukuthi ubale isikhathi sokuthi ulima ngezitshalo zakho onazo.

Abathengi bazokujabulela kakhulu ukuthenga indwangu noma impahla enoboya, yingoba phecelezi, ikhwalithi izobe iyinhle kakhulu futhi ngiyacabanga kuzobe kusezingeni elihle kakhulu ukuthi bangathenga. Nabantu bamabhizinisi bazoyenza imali kakhulu ngokuthengisa indwangu enoboya.

Abalimi ababhekene nokushoda kwamanzi bangakhona ukuthi bawonge amanzi ngokusebenzisa, phecelezi, i-drip irritation, i-drip irrigation, growing drought-tolerant crops, kanye nokugcina amanzi wemvula kuyasiza kakhulu.

Uma uhlela ukulima noma phecelezi planting, okubalulekile uku-assess-a umhlaba wakho, ukhethe ama-crops afanele e-climate nenhlabathi. Futhi kubalulekile ukuthi umuntu abe nolwazi nkathi kuba lula kakhulu ukuthi ubale isikhathi sokuthi ulima nini le zitshalo zakho. Ngingeza ngalokho mina uma ngisebenzisana nomphakathi i-CSA.

Izitshalo zikhuliswa ngesikhathi. Kubalulekile ukuthi izitshalo zakho ozibekele isikhathi thizeni. Kunezitshalo esizitshala ngobusika, kukhona izitshalo esizitshala ngehlobo, pheqelezi sitshala seasonal. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi umuntu uhlele ngokuqophelekile ukuthi ukuze iy'tshalo zakho zikhule kahle futhi zibe nomsoco kakhulu.

Uhulumeni angasiza abalimi kakhulu ngokubafakela, pheqelezi, i-dripping . I-drip irrigation izokwazi ukukhulisa izitshalo ukuze ukuthi uma bafakile phecelezi ama-crops wabo zonke iy'tshalo zabo lezi abazilimile zikhule kahle. Angaphinda futhi abafakele amathenki emafamini wabo ukuze bakwazi ukusebenzisa amanzi ngokuhlakaniphileyo.

Ngingajabula kakhulu ukuthi ngiyidlulise ingubo yami yovolo ezizukulwaneni ngoba nazo izizukulu zizokwazi ukuthi insimu inakekelwa kanjani. Kubalulekile ukuthi zazi, futhi zifunde kabanzi ngokulandelela indaba zokulima. Yingakho ngithi kufanele sifundise abafundi, abantwana bethu basasebancane ukuze babe nolwazi olungcono ngokulima.